Ingabe imigodi leyo ezolungiswa, imigodi miphi? Ingabe yile ela emizini noma imigodi ele endleleni yakamasipala? Umbuzo engifuna ukuwubuza iyo loyo.

Kumele bayenze imihlangano wokuciniseka ukuthi bayafundiswa ukubaluleka kokuthi uma basemgwacweni bashayela kahle. Bafundise nokubaluleka kwalaba abakhwela iy'moto zabo.

Ngingakhetha ukuhamba ebusuku ngoba ebusuku akubi nemoto eziningi emgwaqweni, futhi sizohamba sizigedlile endleleni.

Ukusetshenziswa kwamakhadi, kuwumbono omuhle ngoba, esikhathini esiningi uma sizokhwela amabhesi sihambe ebusuku, futhi singaze siphephe kulaba abahamba bamuka abantu imali babambe inkunzi ebusuku.

Ngingacela ukuthi abantu abakhwela phakathi kuma-train, ibe yilabo abahlala phansi, kungabi nabantu abajama ngey'ncawo, futhi ama-seat ahlalwe yibo bonke abantu, kungabi nomuntu ojama ngey'nyawo.

Kumele siwumphakathi, nathi sisize ekulungiseni indlela. Ngesinye isikhathi nathi sike siye endleleni, silinge ukulungisa la esingakhona khona. Nakhona sifundisane ukuthi uma sisemgwaqweni sishayela kahle.

Nogada, esikhathini esinengi ngiza la ngesikhathi, koda i-train ihlala iza late. Kungani lokho kwenzakalayo? Ngoba le nto eyenzakalayo le izoyenza ukuthi emsebenzini bangixoshe, ngoba ngihlala ngifika late emsebenzini.

Kumele zonke iy'moto ezisebenza khona, zirejistare, futhi uma zikhweza abantu, kube nento ebayiphathayo ubufakazi obukhombisa ukuthi basebenza lapho.

Ngingamutshela udrayiva ukuthi mina angikhweli, ngoba uma ngikhwela itekisi kumele ngihlala phansi. Uma ukhwela ujame ngey'nyawo weca umthetho, futhi uma kungenzeka endleleni sithole ingozi, abendlela ngeke babhadale impilo yami.

Yebo, ngibona kulungile ngoba usuke ahlezi no-driver, futhi akunalutho okuyokumphazamisa.

Mina mholi bengicela ukubuza ukuthi, imithetho ezosetshenziswa endleleni yimiphi? Nokuthi abo-driver kumele bayilandele kanjani? Ngisafuna ukwazi ukuthi nathi lapho siphatheka kanjani?

Ngibona kuyinto elungile, ngoba abantu abaza ngey'moto bazokhona ukuthi iy'moto zabo zihlale kahle nakhona ziphephe.

Yoh, mngani phela, umama lo uthi izolo babathathele imali la esitimeleni. Imali yonke babakhuthuza, bathatha amaselfoni, babakhomba ngesibhamu. Uthi imali le abayithethe imali yabantwana, akazi ukuthi uyopha abantwana ini.

Kungabathinta kabuhlungu, ngoba abantu abagibela isitimela baningi and futhi basisebenzisa ukuya emsebenzini ekuseni. Lokho kungayenza ukuthi balahlekelwe imisebenzi ngobuningi.

Manje sekunzima ngoba, imali esiyibhadala manje seyiningi. Kudala besikhona ukuthi sithathe abantwana sikhone ukuya nabo edrobheni. Manje asisakhoni, kumele uhambe uyedwa, ukuze ukhone ukuzobhadala ukubuya. Uma ungahamba nabantwana imali yakhona iba yiningi kakhulu.